Ngasebenzisa ibhasi ngisiya emakhaya KwaZulu-Natal. Leso sikhathi bengiqala ukusebenzisa ibhasi kodwa-ke uhambo lwami lwaluluhle kakhulu ngoba umshayeli wethu bekasicabangela kakhulu njengama phasenja. Beyithi indlela iyinde kanjalo bekakwazi ukuthi angene kumagaraji sikwazi ukusebenzisa indlu encane yangasese siphinde futhi sithenge lokhu esikudingako endleleni, njengokudla, amanzi, iziphuzo. Ngakho-ke, ngalujabulela kakhulu uhambo lwami, i-long distance travel imnandi kakhulu.

Umbuzo wami wokuqala kungathi ngibuze ukuthi kungani amathekisi akhuphula imali yokugibela. Ngibuze futhi ukuthi ingabe azokhuphuka ngamalini lawa mathekisi, futhi ngizobatshela ukuthi lokhu kuzophazamisa kakhulu phecelezi ibhajethi yethu yokuthi imali esiyibhekile ukuthi yokuthi yokuthi sigibele amatekisi. Kaze uhulumeni wenzani ukuze konke lokhu kuyehle ngoba kusixhaphaza kakhulu masingabagibeli.

Ngezwa ubuhlungu kakhulu uma ibhasi lingishiya, lapho bekumele ukuthi ngihambe ngiye emakhaya eNatali. Kwamele ukuthi manje kumele ngibuyele emuva ekhaya, ngibuye ngithathe ibhasi elilandelayo ensukwini ezimbili ezizayo. Lokhu kwangizwisa ubuhlungu kakhulu kodwa ngaze ngafika ekhaya.

Ukunyuka kwamanani okugibela asihlukumeza kakhulu singabantu singabagibeli. Uma ngabe ngiqhathanisa, eminyakeni edlule emihlanu edlule besigibela itekisi nge-seven randi ukuya ku-ten randi, khona manje itekisi sekumele sikhokhele u-twelve randi noma u-fifteen randi. Lokhu kusihlukumeza kakhulu singabantu ngoba nemisebenzi ayikho, imisebenzi ayikho eNingizimu Afrika kodwa i-petrol ihlezi ikhuphuka mihla namalanga. Lokhu kwenza ukuthi amatekisi akhuphule nemali yokugibela amanani wakhona abaphezulu kakhulu kuyasihlukumeza kakhulu lokho.

Imibuzo engingayibuza ukuthi bazoyenza kanjani ukuthi lezi zimoto zonke ezigcwele la emgwaqweni amathekisi la esiwagibelayo singabagibeli. Amanye wawo awekho emthethweni. Bazoyenza kanjani ukuthi babone ukuthi leli thekisi alikho emthethweni? Futhi kunabanye abashayeli abashayela bangenawo umazisi wokushayela phecelezi i-driving licence. Impilo zethu zisegcupheni kakhulu, ezinye zazo ley'moto lezi aziyiswa phecelezi kuseyivisi, azilungiswa ezenziwa lutho, imoto nje eyigedlemba, izimpilo zethu aziphephanga kakhulu. Ngakho-ke ngingathanda ukubuza kumphathi ukuthi yimiphi imithetho abeza nayo noma phecelezi i-strategy abazosisebenzisa kulawa mathekisi.

Ngezwa ngayo ingozi yebhasi, umshayeli owazumeka eshayela. Lokhu kubangwa phecelezi fatigue umkhathale, anxiety. Yingakho kufanele ukuthi abaphathi bey'nkampani zamabhasi bayenze ukuthi uma ngabe kuzohamba ibanga elide phecelezi i-long distance travel, kumele kube nabashayeli ababili bebhasi ukuze bakwazi ukushintshana endleleni uma omunye ezizwa sekekhathele efuna ukulala, kungene omunye umshayeli aqhubekise uhambo labagibeli ukuze konke wonke umuntu aphephe.

Into yokuqala nje ngingashaya ucingo ngishayele u-ten triple one noma i-imejensi, ukuze bayazi ukuthi sisesimeni esinjani. Kuleso sikhathi nathi ezethu iy'mpilo zifike zingaphephanga ngoba umshayeli uzosuke eshayela phecelezi ngespidi esiphezulu kakhulu. Ngakho-ke ngingashayeli abamaphoyisa ucingo ngibazise ngalesi simo esiceda ukwenzeka noma lesi sigameko esenzekile ngaleli tekisi engiliigibele.

Ngathatha uhambo oluya emakhaya eKwaZulu Natal, ngakho-ke ngangenza ngayenza isiqinisekiso sokuthi ngangiphethe phecelezi i-router, ne-power bank kanye nefoni yami, ukuze la endleleni ngikhiphe isithukuthezi, ngokubukela ezenzakalayo kwa-inthanethi. Isikhathi kanjalo sandlula ngaze ngazibona sengifikile ekhaya.